Ka ha re le batho, re dumela nthong tse fapaneng. Ebile re sebeletswa ke ntho tse fapaneng. Madimabe, re a bona kapa dintho, re di bona ka tsela e batlang e fapane. Mme hlakoreng la ka ka mokgo nka ikutlwang ka temo. Ntho ke eo hore nka kwata hoba tseo ke tse mpe. Mme nna ke le motho ya dumelang nthong tsa tradition-e. Kannete ke bona, ke sebeditse ka ho etsa jwalo.

Tjhe, ho fihlelletse letsatsing la kasheko baahi ba metseng ya mahae ntse ba sokola ka ditshebeletso, tse tsa pele mme e ntse e le leqheme bakeng sa batho ba dulang mahaeng. Ha e so be ntho e lokileng mme e sa tlo ba ntho ekareng e bonahala e tla ba nako e telele. Hoba e se e bile le nako e telele. Mme batho ba ntse ba sokola di-clinic-i le di-hospital-a.

Dihlahiswa tsena di bolela ka nthong tse fapa fapaneng, mme tse ding tsa tsona ke ntho tse utlwang hantle hore kannete mona ha se nnete. Di ngata dipapatso tse ihlayang. Mme tse ding empa di ipuela mafosi feela. Ha ho jwalo. Ha ke rate ha e ha ehlile ba feteletsa ditaba, ka ha ba batla sehlahiswa sa bona se rekiwe. Ntle le taba ya hore se a thusa ho shebuwe tjhelete.

Nakong ya pharela ya COVID-19, dipetlele ne di tletse ka tsela e makatsang. Ka ha batho ba phallela teng ka ho kula ke sewa sena sa COVID-19. E ne le tshubuhlellano ena e makatsang. Mme le dipetlele kapa tsona di-clinic-i ne di haellwa ke basebetsi kapa ke dintho tseo ba di sebedisang moo. E ne hlile e le pharela.

Ditlhakisetso tsa bophelo ha di bolela jwalo. Nka se hane ka hoba ke bona batho ba entseng dipatlisiso tse matlafetseng kapa dipatlisiso tse tebileng. Ke batho ba nang le tsebo mosebetsing oo. Nkekebe ka hanyetsana le bona ka ha ba ile ba fana ka mabaka a itseng kapa ba nhlalosetsa ka tsela e ileng, ke a utlwisisa ka yona. Mme ke dumellana le bona ka ha hore e theola tshwaetso.

Pharela ya di-clinic-i le dipetlele ka ho se thuse batho ebile o ntse ho lluwa ka dipidisi le meriana, e baka mathata a maholo ka ha batho ba yang moo ke batho ba kulang. Mme ba ile ba lo kopa thuso jwale ho kgutliswa ha maqheku kapang ba ntho ba kulang moo, ke mathata feela hoba ba ile moo ka hore ba lo fumana thuso. Ha ba sa fumane thuso moo, hoo ho bolela hore ba ba tlo ba maemong a hlokolosi haholo, kampong ho fapana le pula. Ka hoo, seo ke ntho e sa lokang haholo. E etsa batho ba kule ho feta ka mokgo ntseng ba kula ka teng.

E teng mehato e batho ba babedi ba ba nka ba ka e nkang kapa ba ka e latelang bakeng sa hore ba tswele pele, ba phela hantle ntle le diqabang kapa diqhwebeshano. Ha ebe ke a ba fallela ba ya clinic-ing ba tla ba hlalosetsa, ka hoo, ba ka tlamehang hore ba etse ka teng hore e mong a se fumane a tshwaeditse e mong. Hwa kgoneha mme ke ntho e lokelang hore ba ye ba lo e botsa clinic-ing kapa dipetlele. Ba seke ba nka diqeto tsa ho arohana ntle le kutlwisiso e matlafetseng, ba lokela ho ipatlela kutlwisiso pele.

Ka ha dipetlele di tlatsitsweng ke batho ba bangata, ba fapa fapaneng, mme ho thuswa mang le mang le mang ya hlokang thuso. Ke nahana hore tsela e ka fokotsang ho tlala ha dipetlele tsa mmuso, ke ho eketsa manese bakeng seo le didokotela bakeng seo. Mme ho ntano fokotswa batho ba senang mangolo a ho ba teng, moo hoba ba tlatsa dipetlele tsa batho ba patalang lekgetho.

Motho ya sa phelang hantle ka kelellong kapa ka hloohong a nkitla a ba a o mamela ntho eo o tlo e bua. Le ha o kaba wa mo hlalosetsa hore ha phela hantle, o tlo ba le manganga a itseng. Mme ha ho na letho le nka le hlalosetsang yena ntle le hore ke mo batlele thuso, ho batho ba tsebang ho sebetsana le batho ba sa phelang hantle. Ka ha nna ha ke na tsebo kapa boiphihlelo ba hore nka sebetsana le batho ba sa ba seng hantle ka kelellong.

Ho thibela hore re seke ra nna ra e ba le bana ba bangata ba e nang le bana ba ntseng ba le sekolong. Ntho e lokelang ho etsahala ke hore ba e lliswe hlooko ka dithibela pelehi tse teng tse ba ka di sebedisang ho thibela ho ima. Mme mefuta e mengata ya hore ba ka thibela ho ima ba le dikolong. Ka mokgwa wa ho hlaba diente ka mokgwa wa ho nwa dipidisi le mokgwa wa ho sebedisa tshireletso ha ba etsa tshebeletso e mpe ya .

Ka lebaka la hore batho ba qetella ba sa fumane thuso dipetleleng kapa setsing sa sa mabenkele moo ho fumanang dipidisi teng kapa ho hloka tjhelete, ba qetella ba reka meriana e seng melaong ka ha e le fatshe ka tjhelete. Mme e ba tshepisa hore e tla ba fodisa. Bofuma ke bona e be ke bonang ebile bo isa batho mono le ho hloka ha dipidisi dipetleleng tsa mmuso.

Ya pele eo motho a lokelang ho e etsa ke ho ba o etsa dipatlisiso ka sehlaiswa seo, a tlo sebedisa letlalong la hae pele ebile a sebedisa sehlahiswa seo letlalong la hae. Ka hoo, a be le a tsebe le hore e bang e sa mo tshware hantle, o tla kgutla a lo llela hokae? Taba ya pele ke ho ba hlokolosi ho dihlahiswa tseo re di sebedisang matlalong a rona. Re seke ra reka feela re shebe hore na ekaba e na le ditlamorao di feng, kapa e etsa eng letlalong la rona.